Ho ya ka pono ya ka ditjhabeng tse re phelang ka hare ho tsona. Bomme ha ba hirwe masimong hobane ho dumelwa hore ke mosebetsi wa batho ba bontate ebile mosebetsi wa batho ba bomme ke ho hlokomela malapa hammoho le bana ba bona. Bomme ebile ba hloka yona tsebo ebile ba dumela hape hore taba ya temo e ka ba taba e kgolo haholo ha ho tluwa maemong a bona a bophelo.

Merero e, eo ke e tsebang e romelwang mose. Re bua ka lamunu, re bua ka dipiere, re bua ka morara, mme ho rekiswa ha ditholwana mose ho thusa haholo ka baka la hore o kgona ho thehwa mesebetsi, mme le ditjhelete tse leng hore di sebediswa mabenkeleng mona di a fokotseha. Mme, ho bohlokwa haholo hore dijo di rekiswe mose haholo hobane, hona ho bolela hore motho e mong le e mong o kgona ho ba le dijo moo a phelang teng. Ebile hape o thusa ka hore balemi ba rona ba eketse ka ho lema ebile le mesebetsi e mengata e ba teng for setjhaba seo re phelang le sona.

Ho bohlokwa haholo ho hlahloba mobu e le hona ho tseba hore na mobu o ntlafetse ha kae hore re ka lema ditholwana, mme ho tseba hore ke menontsha e jwang, e leng hore ya hlokahala mobung, mme ho tseba hore le dikokonyana tse ka nnang tsa ba le phepetso e ditholwaneng tsa hao. Hape-hape o kgone ho tseba hore mobu wa hao o tshwanetse hore o ka lengwa ditholwana kapo jwang.

Ho lemo ho lemong ho hloka dintho dingata, e hore ke kgone ho lema ke dumela hore ho hlokahala peo, ho tlo hlokahala e menontsha. Re bitsa jwalo ka di-fertiliser, ho tlo hlokahala dikgarafu diharaka tsohle tse tlo thusa ka ho lema mme ha ele hore ke hloka thuso ho motho a hlahang motseng kapa jwang. Le yena ke tlo hloka hore a be le nna e be ba jwale re thusana hammoho.

Re ka lwanela naha ya rona ka hore re ahe setswalle mme ra bontshana melemo e tla thusa naha ya rona jwalo ka ho thehwa ha mesebetsi, ho thusa batho be leng hore ba hloka, kapa ho thusa batjha ba rona be e leng hore ba batla ho iqalla dikgwebo tsa bona. Monate mo

Naha ya rona e nkile ka ho se utlwa utlwane pakeng tsa merabe e fapafapaneng mo eleng hore ho laba le dintwa tse kgolo, naha ya rona e la nkuwa ka tsela ya hore melao e ne e sa dumellane le rona kaofela empa e kgetha.

Mokgadi o hlalositse hore sonneblom ha se palesa fela e ntle, empa ke palesa e leng hore e bohlokwa haholo hobane ka sonneblom o kgona ho fumana mafura a e leng hore re pheha ona ka tlung, ka sonneblom o kgona ho etsa sesepa seo e leng hore re hlatswa ka sona ebile se ka ntlafatsa maemo a rona a bophelo. Sonneblom ke palesa e bohlokwa hape hore balemi ba rona, hobane ke palesa e holang ka potlako ebile e sa hloke metsi a mangata.

Mahe a na le bohlokwa ba ho ona hobane ke dijo ho rona setjhaba. Ebile ka mahe a mangatangata nka kgona ho rekisetsa batho ba motseng oo ke phelang ho ona. Nka kgona ho rekisetsa mabenkele a maholo ao e leng hore a hloka mahe ana.

Ho ya ka nna ha ke bone e le ntho e lokileng hobane re le Maafrika Borwa re tlamehile rona re phahamisane, mme re bone hore e mong wa rona o tswela pele. Ke dumela hore matswantle ha le ona a fihlang ka naheng ena ya rona ke ba bang ba batho be e leng hore ba tla nkela Maafrikaborwa mesebetsi, e be ba ke bona be eleng hore ba laola naha ya rona.

Mmuso o ka thusa ka ho etela borapolasi ba fapafapane hore ba utlwe mathata a bona ke a fe, ka tsela eo ho ba bonolo ho ba thusa hobane o tseba mathata a bona, mme ha ngatangata mathata e dula e le a ditjhelete hore ba ka kgona ho ntlafatsa dipolasing tsa bona.

Dumela motswadi, ke tswa kantorong ya mmuso mme ne ke lakatsa ho tseba dintlha tse felletseng ka sebaka seo sa lona hore le hloka mokoti o jwang mme nka rata haholo ha o ka nromella dintlha kaofela ka email ya rona.

Nkile ka utlwa ka dipolasi tse sa kgathalleng basebetsi ba bona, moo e leng hore basebetsi ba sebetsa haholo, empa ditjhelete tse ba di fumanang ha kgwedi e fela ke tse nyane haholo dipolasing tseo e leng hore di pela dibaka tse e leng hore ha di hantle bakeng sa maemo a bona a bophelo.

Kgannelwa ke peo e leng hore e hola ka pele , le hore ha e hloke metsi a mangata. E thusa haholo ka mafura, e leng hore re a sebedisa ka tlung ha re pheha. E thusa hape ka ho ntlafatsa mobu.

Ha ho bonolo ho kga ditholwana tse difateng tse toropong hobane tse ding tsa teng di na le batho beo e leng hore ba sebetsa ho tsona, mme ba fuwe molao hore batho ba tlamehang ho kga ditholwana tsena ke ba jwang.

Ho lokile hore ditholwana tsa ka mose di tle ka mona ka Afrika Borwa, hobane tse ding tsa ditholwana ke tseo re sa di tsebeng, lekala le rona Maafrika Borwa re nka ditholwana tsa rona re di rekisetsa ka mose. Hona ho theha setswalle e bile le mesebetsi ya eketseha.

Hoba le dipeo ho bohlokwa ho ba di tla ka melemo e mengata setjhabeng se re phelang ho sona. Di thusa ka ho etsa mesebetsi ho batjha ba leng hore ha bana mesebetsi kapa batho beo eleng hore ba hloka mosebetsi, di kgona ho sebediswa meketeng haholoholo ha re etetswe ke batho ba hlahang kantle kapo dibakeng tse fapafapaneng. Ba batlang ho ithuta ka sebaka se itseng mme o kgona ho ithuta ka hore na di hlokomelwa ka tsela e jwang.

Dikokonyana tse ka amang mahapu re bua ka diboko tseo e leng hore di hlaha mobung mme be di kgaola peo ena ya lehapu ha e le hore e se bolaile mme ho laola dikokonyana tsena ke ho sebedisa yona meriana e thusang ka ho di laola pele o ka lema hapehape ke ho dula o shebile sebakeng seoo lemang ho sona. Ha o ka etsahala hore ho be le kgokonyana e leng hore e ba teng hore o tle o kgone ho laola esale ka pele.